Ndikhumbula ixesha apho usapho lomhlobo wam lwaluzama ukwenza iresiphi yalo yesiNtu yebhrayi ibe yeyasimanje manje ngokusebenzisa i-airfryer endaweni yedangatye elivulekileyo lesiNtu. Ekuqaleni i-boerewors yayingenayo incasa efanayo yomsi kwaye usapho lwaluthandabuza. Nangona kunjalo, emva kokuvavanyo oluthile lwezinongo ezahlukeneyo kunye namaxesha okupheka bakwazile ukufezekisa i-crispy yangaphandle emnandi kunye nejusi elingaphakathi elichasene nendlela yendabuko. Usapho laluchulumancile kukufumana indlela entsha yokonwabela isitya abasithandayo kwaye kwavula amathuba okujija okudala kwiiresiphi zesiNtu. I-boerewors yajika yaba yinto ethandwayo kwaye wonke umntu uyonwabele into entsha yokuthatha iklasikhi.

Ndicinga ukuba isithethe somntu osisilumko ehlathini sivakala ngathi sisenzo senkcubeko esinomtsalane. Kusenokwenzeka ukuba indoda esisilumko idlala indima ebalulekileyo ekuhlaleni, inikela ukhokelo kubulumko nokuqonda kokomoya kwabo bayifunayo. Into yokuba udade wale ntwazana esandula ukuva ngayo ibonisa ukuba esi siko sisenokuba yinxalenye ebalulekileyo yelifa neempawu zobuntu kwasekuhlaleni. Kusenokwenzeka ukuba indima yesilumko ayiphelelanga nje ekudlaliseleni ulwazi kodwa imalunga nokucina, nokugcina isithethe nezithethe zenkcubeko. Ndingathanda ukufunda ngakumbi malunga ngqo nesi siko kunye nokubaluleka kwaso eluntwini.